Okokuqala ixesha esiphila kulo ngoku alifani nexesha lamandulo apho abazali bethu babekhula ngalo. Abantu bakudala abafundanga kwaye neteknoloji yayingekho kudala. Ngeli lethu ixesha izinto zitshintshile kwaye zisaqhubeka zitshintsha ngoba nasezikolweni izifundo ezininzi sizifundiswa ngesiNgesi lube lunye kuphela ulwimi lwasekhayeni, nokuqhela ngoba ixesha elininzi sichilitha esikolweni nootishala apho sithetha isiNgesi. Nakwiindawo esiya kuzo for amancedo sithetha isiNgesi, nto leyo esenza ukuba amathuba ethu okuthetha ilwimi lwasekhaya lube luncinci.

Kungandintshintsha ngokuba ndazi indlela yokuziphilisa. Ngelinye ixesha kunceda kakhulu ukuba ube nezityalo nemifuno egadini yakho, ungahleli nje uyathenga izinto ezidolophini ngoba ezinye izityalo ozithengayo azinasondlo sininzi ukogqitha ezi uzikhuliseleyo ngokwakho egadini kwaye nendlela ezikhathalelwe ngayo azifani. Ezinye zibethwa ngamalanga, zityiwa yiminanda ezidolophini okanye ezindlini zabo bantu bathengisayo ukwenza ishishini labo. Kungoko ke kumele uzame kangangoko ukuba wena uzityalele ezakho izityalo, uzinkcenkceshele uzikhuthalele ngalo lonke ixesha.

Amalungiselelo endiwenzayo ekuncediseni ekhaya kukucoca indlu ngaphakathi nangaphandle okufana nopeyinta, ukutshintsha ii-curtains, ukuhlamba iifestile nokuthenga ukutya okuzawudingeka for iindwendwe emlindweni neempahla, isinxibo esizawunxitywa ngemini enkulu yomngcwabo.

Indlela yokupheka umphokoqo inye, ihluke nje kancinci. Umahluko kukuba ufuna uwupheka ityiwa uyigalele okanye ufuna uwupheka ityuwa ungayigalelanga. Mna ke ndithanda ukuwupheka ndingayifakanga ityiwa. Ubilisa amanzi akho ngeketile okanye ngembiza. Uze ukubila kwawo amanzi uwagalele embizeni uwalinde kancinci, abile embizeni. Akube ebilile embizeni ugalele umilimili wakho uzamise ngefolokhwe, uzamise uzamise. Wakugqiba ukuzamisa uthobe kancinci isitovu sakho ukwenzela umphokoqo wakho ungarhawuki okanye utshe. Umane uwuzamisa uwujonge uba ubhadla kakuhle na ude uvuthwe.

Into abanoyenza ukuncedisa kukuba bancede loo makhaya anabo bafana bahlelelekileyo bangathathi ntweni ngoba bayanceda nabo kwimisebenzi yelali eyenzekayo. Okwesibini abantu abahlala ezidolophini xa kuthe kwakho imisebenzi ezilalini kukuba bahle bagoduke bahambe bayokuzimasa imisebenzi ukwenzela xa ingabo ekufuneka besetyenzelwe, bakwazi nabo ukuncedwa.

Ndicinga ukuba bangasibuyisa ngokuqumana okanye ngokuncedisana ngokuthi bazame ukufunda imeko yelo khaya ukuba yimeko enjani, bebephila njani bazame ukukhawulelana nayo. Bangajongi yonke into leyo ekhoyo nengekhoyo ekhayeni kodwa bazame ukuba mabancedisane ekuthuthuzelekani nekuliliseni abantu bekhaya, bafumane umkhombandlela wokokuba kungcwatywa kanjani na.

Iingxoxo zelobola ayiko kwenza ishishini, koko kudityaniswa iintsapho ezimbini ezidityaniswa ngumkhwenyana kunye nonkosikazi apho bazimanye ngeqhina lomtshato. Kwakhiwa ubuhlobo ke zezi ntsapho zimbini uba mazazana zibe lusapholunye, babe nobuhlobo okanye ubudlelwane phakathi kwabo bobabini.

Ixabiso lelobola okokuqala sisidima sakho wena ndoda okanye sokuhlonipha usapho lwentombazana le ucinga ukuchitha ixesha lalo. Umhlaliswano ke alulunganga, into elungileyo kukuba umthathe ngokusesikweni uhambe uyokuvela kusapho lwakhe. Umthathe ngendlela efanelekileyo khona ukuze nawe ube nalo ilungelo lokuba uhambe uye kowabo xa uthe wafuna ukudibana naye okanye ukumbona. Ube nalo ilungelo lokuba ungazifihli, unyathele ungene emasangweni akowabo.